Hi ku ya hi vutivi bya mina Gautrain yi na rivilo lerikulu so yi tlhela yi na mali ya kona yi le henhla nyana eka switimela swin'wana so loko u jahile naswona u lava xitimela xa xa ku famba hi rivilo ha u ta khandziya Gautrain kasi na we loko u yi languta yi sasekile switimela leswin'wana swo nanayila kunene kasi a swa ha khataleriwi ku fana na Gautrain leyi sasekeke yi tlhela yi basa i ntiyiso mali ya swona yi le hansi switimela leswin'wana ku ri na Gautrain.

Ti vitaniwa natural heritage cultural heritage na mixed he he heritage so i i tinharhu leti ni ti tsundzukaka hi teto kambe a ni tivi leswaku ti vitaniwa yini hi Xitsonga.

Ina, swi hlayisekile kambe ni nga tlhela ni vula leswaku hi ndlela yin'wani a swi hlayisekangi.

I swinene ku tekela enhlokweni mindhavuko ya yona ya ndhawu yoleyo u yi endzelaka yi ta ku pfuna swinene xin'wana u nga yi nga pfunaka i ku tekela enhlokweni maxelo ya ndhawu yoleyo maxelo ma hambana swinene eka tindhawu to hambanahambana ta mindhavuko.

Ni ehleketa leswaku vujiniyara bya ndlela ya xitimela ku nga va xivangelo xin'wana kasi yin'wana ni ehleketa leswaku i vufambisi bya switimela train control ni ehleketa leswaku swi nga va swin'wana swa swivangelo leswi vangaka leswi so kumbexana swi nga lava leswaku vanhu volava va leteriwa nyana leswaku switimela swi kota ku famba hi nkarhi.

A ni ta n'wi khoma hi voko ni n'wi pfuna ni ri na yena ni ri karhi ni famba na hi ku kondza a khandziya a fika endzeni ka bazi.

Mi ta ni khomela swi ti komba ni ta fika late ni ta hlwela ku fika namuntlha hikuva laha ni nga kona ku ni ntlimbano wa mimovha a ni tivi leswaku wu ta ni pfulela rini leswaku ni kota ku hatla ni hundza ni ta fika enhlangan'weni wa hina ni khomeleni.

I vanhu lava va leteriweke ku fambisa ni ku kongomisa vaendzi i va nkoka hikuva hakanyingi va yi tiva kahle ndhawu leyi va ku kongomisaka eka yona va kota ku tiva hambi ku ri matimu ya ndhawu yoleyo va ta ku pfuna va kongomisa ni ku ku letela hi matimu ya ndhawu leyi u nga ya eka yona tanihi mupfhumba.

hi mina loyi ni nga ta khandziya xihahampfhuka ni ti vona ni ri le henhla ni ri karhi ni vona mapapa ma ri ehansi ka mina a ndzi ri karhi ni ndhiza ni famba hi xihahampfhuka ni tsake ngopfu ku va ni kume xirhambo lexi a ni nge pfuki ni xi ku tiva siku leri ni nga ta ri tsundzuka siku leri ro ni khandziyeke xihahampfhuka ro sungula.

Xo sungula u fanele a tiyiseka leswaku a nga fambi ekusuhi ngopfu na tiraka yoleyo a yi siyile vangiwa lerikulu and i swinene ku xiya leswaku tiraka yoleyo yi rhwale yini xana swilo leswi nga waka loko swiritano i swinene ku nga yi landzeli kusuhi va na ekule swinene nyana na yona leswaku loko swo tshuka swi wile u ta kota ku ti vhikela u ta hlayiseka hi ndlela yoleyo.

Kokwana na khensa ku va mi boxe mhaka yoleyo kambe a swi se tirha eka mathekisi kumbe swi bazana leswitsongo ku fana ni lexi swi tirha eka mabazi yo karhi na le ka Gautrain kambe a swi se tirha a ni ta swi tsakela hakunene papa kokwana wa mina leswaku mi hakela mali yo tani leyi hungutiwaka.

Hakanyingi vaendzi va endzela malokixi wolawa lama nga ni matimu hi leswi se va tweke matimu hi wona malokixi wo lawa se va lava ku vona leswaku leswi va swi tweke eka matimu swa fana ni leswi va fikaka va swi vona hi mahlo ya miehleketo va lava ku vona ndhawu leyi va hlayeke hi yona and va titwa va ri eka xivandla xolexo hi ndlela leswi endla leswaku va ti vona va ri eka xiyimo lexi loko swilo leswi nga eka matimu swi ri karhi swi endleka.

Swi vuli nchumu wun'we eka mina a va tirhi hi ku tiyimisela loko swi nga ri tano va amukela xifumbarherisi hi swona swi endlaka leswaku ku tshama ku tama ka ha ri na vugevenga byo tano laha South Africa.

U endla u nga ha va tshembi vanhu va bindzu rolero a ni ri wena u ta va u vitana bolt kumbe uber u ri na mali yo karhi leyi u yi vonaka eka ti-app ta vona and loko se u fika va fika va lava mali leyi engetelekeke swi endla leswaku mundzuku u nga ha yi tshembi se swi dlaya bindzu ra vona swinene swi endla vanhu va nga ha ri tshembi tani va fanele va tshembeka.

U fanele a tiyiseka leswaku thekisi ra yena ri le ka xiyimo lexinene ri tshama ri basile naswona u va khoma kahle vakhandziyi loko a endla sweswo va ta swi rhandza ku khandziya thekisi rakwe.

Nhundzu ya le lwandle hakanyingi yi tleketliwa hi tilori letikulu kumbe switimela swo rhwala nhundzu.

Vo tala va va va lava ku va langa va ri karhi va famba va chayela va ri emovheni kasi van'wana u kuma leswaku va va ha ku xava movha kutani va lava ku yi ringeta ku ri yi nga famba rivilo ro tanihi kwihi hi hala tlhelo va ri karhi va tiphina hi ku dya mabulo xikan'we ni ku vona tindhawu.

Sungula loko va tirhisa ti-app-e app-e kumbe app ya bolt va fanele va tiyiseka leswaku movha leyi va yi voneke eka epe yoleyo hi yona leyi teke ku ta va rhwala nakambe va nga endla leswaku va tivisa van'wana leswaku va ta famba hi movha ya bolt leyi nga ni number plate yo yo leyi hi mhaka ku ri loko va va yi bhuka laya yi humesa number plate ni ni ni mixaka ni colour ya movha leyi va fanele ku famba ha yona va fanele va swi teka kumbexana va swi nyika van'wana va maxaka ya vona.

Vo tala hi titshege hi mabazi leswaku hi ya emitirhweni kumbe emadorobeni loko tihakelo ti sungula ku tlakuka ka mabazi ta hi tikisela hikuva a ho hola mali yo yini se ehleketa hi munhu loyi a holaka mali yitsongo so fanele vana va fanele va ya exikolweni hala tlhelo ku fanekele ku yiwa entirhweni so swimalana swa kona swi hetelela swi helela eka emabazini ku sala ka ha ri na mali ya swakudya ekaya.

Xivangelonkulu lexi ni xi tivaka i ku tlakusiwa ka mafurha hi ku nga petiroli kumbe diesel loko sweswi swi tlakusiwa swi endla leswaku na van'wamabazi na vona va tlakusa tihakelo ta vona.

Ndzi seketela vonelo leri Uber na Bolt a swi hlayisekile khale nyana loko swa ha sungula kambe masiku lama u nga titwa u hlayisekile kumbe u sirhelelekile loko mi famba mi ri ntlawa vambirhi kumbe ku tlula kambe loko u famba u ri un'we hi twa hi mahungu yo ka ya nga tsakisi ya vanhu lava vavisekaka pfinyiwa ni ku ni hi tindlela tin'wana eka Uber kumbe Bolt.

I swa nkoka leswaku un'wana na un'wana loyi a tsemakanyaka ndzilakano etikweni rimbe a va na passport kumbe pasi ro tsemakanya ndzilakano pasi rolero ri pfuna leswaku hambiloko o tshuka a endle vugevenga etikweni rero swa olova ku n'wi lavisisa a kumeka so hi marito man'wana swi sirhelela vaakatiko loko munhu a nga ri na rona pasi rolero a nga endla vugevenga ivi swi helela emoyeni i ta n'wi kumisa ku yini.

xo sungula i ku humesa mali yo xava smart card loko u sungula ku ri tirhisa xa vumbirhi ku nga va ndlela ya ku recharge smart card yoleyo ku yi tolovela kasi xa vunharhu i ku tolovela ku ri tirhisa smart card lexi ku swayipa hi xona loko u fane u nghena ebazini nkarhi ni nkarhi so i ku nga va mintlhontlho kasi yin'wana wo hetelela mintlhintlho ni yi ehleketaka i ku u nga xi rivala smart card ekaya u fanele u khandziya bazi i kuma ku khadi xi sale ekaya.

Laha mugangeni wa ka hina swi tele leswi hi nga ti phinaka hi swona ehleketa hi leswi u le kwalomu ka five wa tikhilomitara kusuka edorobeni ku nghena eKruger National Park i heta i vona the big five kasi hala tlhelo ku ni tindhawu to tala ku ni hina leswi vitaniwaka Marula Festival so hi ku yo karhi elembeni u ta ti phina hi Marula Festival laha u vonaka tinqambi to hambanahambana ku tele ku tlangeriwa ndhavuko ku nwiwa na byalwa bya ndhavuko hakunene loko u lava ku tiva hi ndhavuko wa Mabibi Vatsonga tana ePhalaborwa.

Eya swiporo swa ha ri kahle khahlekahle swiporo a swi ta pfuna ngopfu futhi ku hunguta tinghozi ta le mapatwini .

Swi va khumba swinene vanhu vo tala va ti tshege hi mabazi leswaku va ya entirhweni vana vo tala va xikolo va famba hi mabazi leswaku va ya exikolweni hikwalaho loko mabazi ya terekile swi vula leswaku swikolo swi a swi ngeni vo tala va tsandzeka ku ya emitirhweni swi khumba na ikhonomi ya hina ngopfungopfu e muganga wolowo so hikokwalaho xitereko xa mabazi swi hi khumba swinene ngopfu.

Nchumu wo sungula ku nga va ku tiyiseka leswaku bege ya wena yi khiyiwile gancu ivi u ri khiya leswaku swi olova leswaku nhundzu ya wena yi nga humesiwi hi ku olova kasi xa vumbirhi ku lava ku faka ti-name tag ku u va na vito bege ya wena leswaku munhu a nga ti kumi a yi swipe hi yin'wana phela tibege ta fana and swin'wana hileswaku u veka tihlo vanhu va ri karhi va chika na wena u hlometela ku vona leswaku xana a ku na munhu loyi a humaka na bege ya wena ke hi wena ntsena u nga ti hlayiselaka bege ya wena ku tlula van'wana.

Swa swa va pfuna leswaku va kota ku ku fambafamba handle ka ku titshega hi un'wana kumbe va kota ku ti yimela hi voxe swa pfuna.

Swihahampfhuka swi hlayiseke ngopfu ku tlula timovha hi ku ya hi vonelo ra mina kumbexana hi lembe hi nga twa leswaku ku ve ni xihahampfhuka xin'we lexi weke eAfrika hinkwayo kumbexana byimbirhi kambe timovha tingani letiwka everyday hikwalaho mina ni vona vana va hlayisekile eka swihahampfhuka hikuva ku ni mabandi vana loko va nghena ma tshama va boha mabandi then va hlayisekile hi ndlela yoleyo xihahampfhuka xi kandziya xi ya lendza.

A ni ta pfumela ku rindza nyana awara ni tinyiketela eku endleni ka ntirho lowu saleke endzhaku ehofisini sweswo a swi ta ni pfuna ku khuluko wa timovha wu hunguteka phela eka mina i swa nkoka leswaku Ni hlayisa vutomi ni fika ekaya ni hlayisekile ku ri ni ku ti katsa eka ntlimbano wa mimovha lowu nga hetaka wu koxa vutomi bya mina.

A ni ri karhi ni landzeleriwa hi mutirhisi un'wana wa patu ni ta hlamusela ni muhlovo wa movha lowu ku ri a wu ri wa njhani number plate ya wona leswaku va ta kota ku wu kuma ende leswaku u ni landzelele kusuka kwihi ku fika kwihi ni leswi a ringetake ku swi endla ku komba leswaku u ni tihanyi ni ta ringeta ku hlamusela toleto hinkwato eka maphorisa.

Ti telenyana leti ni ti tivaka ku na vo South African Airways ku na vo Fly sfar ku na vo British Airways ku na vo Etihad ku ku na vo United Airline ku na vo fly Emirates Qatar Airways and ti ti tele so mara ni nga tsakela ku ku famba hi loko ni famba local ni tsakela ngopfu ku famba hi flying Safair because i chipile and yi hatla yi fika laha u yaka kona kambe loko ni ya Europe ni nga tsakela ku famba hi British Airways.

Mina ni ehleketa leswaku i timhaka ta makwanga se ku lweriwa ndlela leswaku vinyi va swihahampfhuka swo karhi va lava ku dya va ri voxe va vilerisiwa hileswaku hi ku hlangana ni valava lava va dya ku tlula vona sweswo sweswo ni ehleketa leswaku hi timhaka ta makwanga.

Swi tele ni tiva ti-boat boat cannos ti ti sail boat or or ku na ti jetski ku na ti wate kasi ku na letiya leswikulu swa ku rhwala nhundzu ti-cargo container.

Hikwalaho ka ku engeteleka ka mimovha na mabazi and swi vonaka swi ri na rivilo ku tlula switimela switimela swi teka nkarhi wo leha ku susa vanhu endhawini yin'wana swi va yisa endhawini yin'wana se hi swona leswi endlaka leswaku swi nga ha talanga switimela sweswi.

Ti-Rickshaws ti tirhisiwa swinene ematikweni ya le Asia ni matiko ya ya laha kaya ku fana na na Nigeria ku hambana loku nga kona eka ti-Rickshaws na ti Bolt hileswaku tibolt ti chipile Rickshaws ta durha nyana.

Ku vuriwa leswaku ti electricas ta antswa loko swi ta emhakeni ya mbangu se kumbexana loko ti ya ku karhi ku tirhisiwa tona ngopfu swi ta olovisa swinene swi ta hunguta ndlela leyi yi onhaka moya ha yona.

Byi nga tiyisisiwa loko vatirhi maphorisa ya le mapatwini vo tiyisa xandla swi tikomba va olovisa xandla swinene vanhu vo tala va famba va driver va nga va pyopyiwile kasi van'wani a va na tona tilayisense van'wani va ze va tibuma hileswaku dirayivhe vutomi bya ku hinkwabyo va nga ri na layisense so leswi swi le rivaleni leswaku vatirhi va le mapatwini a va tiyisi xandla kasi xin'wana hileswaku mapatu ma lunghisiwa kahle leswa ti-pothole swinene naswona swi vanga ti accident swin'wana va ringeta ku dodge ti accident i vi va tlumbana.